Ukukwehla kwengeniso evela kwintengiso yamaphepha, ukukwehla kwentengiso yephepha, imfuneko yokutshintsha indlela abasebenza ngayo, ukuphilisana olukhulu lemithambo yeendaba yedijithali.

Ijelo lezemveli elibalulekileyo, ijelo elifikelelekayo kubo bonke, ingxaki yesaa sazisi nenkcubeko, umcelimngeni wesitishi kunomathotholo.

Seta ubumfihlo beakhawunti yakho privacy settings, ungaphenduli , sebenzisa iqhosha lokubhlokha, xela ripota aba bahlaselayo.

Ukuhlala nithumene ningenandawo ninikiwe, ukukwazi ukwabelana ngeendaba ngokukhawuleza, ukuqinisa ubudlelwane bosapho.

Ukuxhatshazwa kwi-intanethi kukonakalisa ukuzithemba, impilontle yengqondo kunye nekamva lomntu. Kodwa xa kukho uxhaso, ukuqonda kunye nonyamelo ofanelekileyo umntu angaphila kwaye aphinde akhanywe ukuba uyazi umntu oxhatshazwayo.

Molo bhuti, ndiyabulela ngokusabelana kodwa ndiyifundile le ndaba kwaye kuyabonakala ukuba ayonyani. Ndicinga ukuba mhlawumbi le nto ithunyelwe kwabanye ngabanye ngaphandle kokuqinisekisa. Ukuba ungumntu omdala ukwenza ukuba kube mibandela ulwazi hayi ukukugxeka. Ndakhe ndabona umakhulu ethumela esithi kukho i-vaccine entsha eyingozi kakhulu kwaye iyabulala abantu, into leyo engumkhohlisi.

Uluhlu lokudlala lululungele imeko yakho, ayifuni msebenzi omninzi, ndifumana iingoma ezintsha ngokulula, iialbhamu zifuna ixesha elingakumbi kunye nozinzo.

Ngumdlalo othandwa ngabaninzi. Imidlalo yasekuhlaleni inomtsalane ekhethekileyo, lithuba lokugxininisa imiba ebalulekileyo yentlalo. Iinkwenkwezi zexesha elizayo ziqala phaa.

Imfundo, amathuba alinganayo kubo bonke abafundi, amathuba emisebenzi, ushishino oluncinci nolusakhulayo, ulwazi olungcono nokwanda kolwazi nokuba ngabantu abakrelekrele.

Ukungqubana phakathi kwamalungu osapho, ukungabikho kwexesha lokwenyani phakathi kwabantu, ukuxinana kolwazi olungelilo, ukulaliswa kolwazi lwangasese.

Nge-laptop okanye ithabhulethi, ngeefowuni ezikrelekrele smartphones, ngemidlalo yekhonsoli, PlayStation, Xbox, ukujonga imuvi ngaphakathi.

Ukugxekwa okanye ukuhlekwa esidlangalaleni, ukusasazwa kolwazi lobuqu ngaphandle kwemvume, ukubulawa ngamazwi angcolileyo okanye amagama anxamnye nobume, hate speech.

UFacebook kulula ukusebenzisa xa ufuna ukugcina unxibelelwano nosapho, izalamane kunye nabahlobo. UInstagram uvumela abasebenzi ukuba babelane ngemifanekiso, iividiyo ezimfutshane, reels, kunye nesitori, stories ezinyamalala emva kweeyure ezi-twenty-four.

Ukuxhalaba kwethu akufanele kusenze sikholelwe kuyo nantoni na. Ukuphicothe kuhlala kusinceda ukuba sibe ngabantu abanobuchule bokukhetha inyaniso.

Iindaba zobuxoki zinegalelo elibi elikhulu elichaphazela impilontle yabantu, ukuthembana kunye nokhuseleko loluntu. Ngoko ke ngasinye kuthi siba noxanduva lokuba siqinisekise kwinyani ngaphambi kokubhala, ukwabelana okanye ukukholwa.

Amakhasi onxibelelwano xa engasetyenziswa kakuhle abeka ubomi babantu emngciphekweni ezindleleni. Ukuzikhusela kubalulekile ukuba abaqhubi bagxile ngokupheleleyo endleleni baze basebenzise amakhasi onxibelelwano kuphela xa bengaqhubi.

Ndacofa kwi-specials ndabona phaa kwi-promotions. Ngoko ke ukuhlala unolwazi kwaye uphanda ngakumbi kunokukunceda ugcine imali kwaye ukonga lwedatha oyithengayo.

Intengiso iza kutsala ingqalelo, ikwenze ubonakale njengeshishini elisemgangathweni ophezulu nangona uselokishini kwaye ikhuthaza ababukeli ukuba basebenzise inkonzo yakho ngokukhawuleza.

Iinkampani zinokubuchula amava abathengi ngokusebenzisa i-AI -chatbots ukuyenza ibe nengqondo eliphezulu ukuqonda neempendulo, ukongeza inkonzo yabantu xa kufuneka.

Zinqanda abantu abangagunyaziswanga, zikhusela ulwazi lakho labucala, zinqanda ukusebenzisa kakubi iWi-Fi yakho. Kodwa iiphasiwedi zinokuba yingxaki xa zilungiswa rhoqo kwaye zingabelwanga.